Data fa e le kwa godimo batho ba ba sa berekeng nka se ba kgone go e reka ka seesemane ke go afford-a. Mo nakong ya segompieno phatlhatiro ba di phatlhalatsa mo inthaneteng, ke ka moo data e tshwanetse e be teng ebile e tshwanetse e be ko tlase gore le ba ba senang letseno ba kgone go e fitlhela ba kgone le go batla phatlhatiro tse di gaufi le bone.

Nna ke reka data ya makgolo a mabedi le masome a le botlhano, ke data ya Telkom. Data ya teng e fetsa kgwedi ebile e nthusa thata ka gore ke dira sengwe le sengwe ka yone. Ka seesemane ke go limit-a yone ke dira sengwe le sengwe ka yone. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelle tlhwatlhwa le gore e tlile go tsaya lobaka lo lo kae le gore o tlo go e berekisa yang.

Data e ke e dirisang ka kgwedi ke sekete, mme e fetsa kgwedi gape ke rata gore e ka tsena ka letsatsi la bofelo la kgwedi.

five G e thusa gore internet-e e be fast-e, mogala wa gago o be fast fa o dirisa five G.